Uhambo olude engake ngalithatha ngebhasi, uhambo lwami ngisuka la eThekwini ngiya eGoli. Ngihamba ngebhasi ama-hour asondele kwayisikhombisa. Ukuchitha kwami isikhathi-ke ngangiphethe i-novel engangizoyifunda, ngithi masengifunda sengizwa ngiyazela bese ngiyalala. Mese kuba nesiteshi-ke la kufika khona kuhlikwe eMontrose kwelulwe iy'nyawo, uthenge into yokudla udle, uphinde ubuyele ebhasini. Iyona ndlela engachitha ngayo isikhathi sami-ke leyo ngoba ngangihamba ngedwa futhi, so ngangingenaye umuntu engizokhuluma naye.

Ngake ngahamba ngebhasi lafela endleleni. Sasiphume i-trip siyiy'ngane zesikole, ngangisafunda e-primary ngaleso sikhathi siyocula sisuka KaNongoma siya Empangeni. Masesibuya ntambama, ebusuku ibhasi lafa endleleni sahlala-ke lapho-ke kwalindwa ukuthi kufike elinye ibhasi elalizozosithatha ngoba leli lase lifile. So, sahlala nje lapho salinda, ayikho into esasizoyenza singabantwana sasijubulela ukuthi sisesigangeni, nakuba kwakusebusuku khodwa othisha babe khona basigadile. So, after that-ke akukho okwake kwangehlakalela, yilokho kuphela.

Ngingakhetha ukuhamba emini, or ekuseni ngoba ngizobe ngifuna ukubona iy'ndawo endleleni. Kumnandi ukuhlala ebhasini, uhlale ngasewindini, uncikise ikhanda, ubuke la ohamba khona ubone imihlaba uhlukene kunalapho ojwayele ukuhlala khona. So ngiyakuthanda ukuhamba emini. Ebusuku ngeke, ayi ngeke ngithande ukuhamba ebusuku ngoba ngizobe ngingaboni ukuthi ngihambaphi. Kungcono ngihambe emini la engizobe ngibona khona. La ngifika khona-ke vele sengingafika noma seku-late ntambama kodwa ngiyakuthanda ukubuka endleleni ukuthi kwenzakalani, yini engiyibonayo.

Izinto zami ngiyihlela ngayizolo ngaphambi kokuba kuse ngakusasa ngigebele ibhasi. So, konke okufanele ngikwenze, ukuqoqa izinto engizobe ngihamba nazo engizoy'sebenzisa edolobheni konke ngikwenza ngayizolo ukuze ngizothola ibhasi lokuqala ngoba mangizothola elasemini ngizothi ngiyafika edolobheni sekukhona iy'tolo esey'valile. So, kungcono ngithole ibhasi lokuqala ngizofika edolobheni kusavulwa nje iy'tolo ngenze konke engikufunayo bese masengigibela, ngigebele ibhasi lokugcina elizobe selingiphindisela ekhaya sengiqedile konke ebengizokwenza.

Into engingayenza nje uma ngabe ngifelwa yibhasi endleleni ebusuku singakafiki la esiyakhona, ukwazisa laba engiyakubona mhlawumpe kuwukuthi ngiya emndenini, ngibazisa ukuthi sesibe nenkinga ibhasi selifile endleleni so isikhathi ebesizofika ngaso ngeke ngisafika ngaso. Ngiphinde ngazise umndeni wami la engisuka khona ukuthi sekube nenkinga ngenzela ukuthi nabo bangathuki uma ngabe bebona isikhathi ukuthi angikafiki. Two, ngizohlala phakathi ebhasini ukuze ngibe-safe, angilibe ngintanta ngehla ngenyuka. Ngiyahlala, ngiyalinda kuze kufike usizo mase kuthiwa mhlawumpe kufika elinye ibhasi, siyathutha siya kwelinye ibhasi. Angibi sengintanta ngihamba ngibuka iy'ndawo ngoba nakhu kusafe ibhasi, ngingaze ngibe sebhadini lokuthi ngiyasala, so ngihlala ndawonye ngiyaliinda, ngilindele ukuthi kuze kufike usizo.

Ngebhadi noma ngenhlanhla akaze ngiye kwelinye izwe ngisebenzisa ibhasi, so angeke, angikaze ngiye. Kodwa umuzwa wami wokuthi makungathiwa ngihamba ngebhasi ngiya kwelinye izwe, ngeke ngikuthande ukuhamba ngebhasi ngiya kwelinye izwe. Ngingakuthokozela mhlawumpe ukuhamba ngemoto mawukuthi ngiya kula mazwe aseduze, mawukuthi izwe elithe ukuqhela ngihambe nge-plane, ibhanoyi not ibhasi. Ngiyasaba, angazi yini indaba kodwa ngingasaba, ngiyasaba nje ukuhamba ngebhasi ngiya kwelinye izwe.

Kungayishintsha impilo yami kuyenze kube impilo engcono ngoba emsebenzini sengingafika ngesikhathi, nasendlini uma usubuya ntambama ufika ngesikhathi, so ukuhlela kwami izinto sekungaba kahle ngoba sengabe ngazi ukuthi uma ngabe ibhasi engiligibelayo lithi la engiya khona lifika ngo-five, nangempela ngo-five ngizobe sengifikile. So, ngiyakwazi ukuhlela. Ungathi uhlelele ukuthi uzofika ngo-five, ibhasi seliyofika ngo-six. So, awukwazi ukuhlela izinto zakho ngoba vele ibhasi lakho lizohlezi liba-late. Nasemsebenzini uzohlezi uba-late. Uma usufika u-late emsebenzini uyathethiswa abaphathi, kwawena umoya wakho awusahlezi kahle ngoba sade usugijima. So usugcina umsebenzi ungasewezi kahle ngoba vele usuku lwakho alusaqalanga kahle. Kodwa uma usuku lwakho liqale kahle kusho ukuthi yonke into yakhe ngalolo suku izohamba kahle, uzokwenza ama-result amahle ngoba vele usuku uluqale kahle. So, ukuthi amabhasi uma engahamba kahle nje afike ngesikhathi, kungenza ukuthi nomsebenzi wami engiwenzayo ngiwuthokozele ngigcine ngenza umsebenzi ofanelekile.

Indlela engingasiza ngayo umntu oshayisekile uma ngabe umshayeli wethu enqaba ukuma, ngoba ngeke ngimumise ngenkani singaze sigcine nathi sesilimele, kungaba ukuthatha ucingo ngifone ngifonele abosizo oluphuthumayo noma abosizo lokuqala ngibayalele ukuthi kunomuntu oselimele osendaweni ethile, ngicela ukuthi bahambe bayomsiza. Bese-ke beyakwazi kuyomsiza. Lokho kuzophephisa nathi ngoba manje mangabe umshayeli wethu sizomumisa ngenkani soyithola sesiba senkingeni kwathina. So, ukuze kuphephe thina kuphinde kuphephe lo olimele, ngingasiza nje ngokuthi ngishayele abosizo lokuqala noma abesizo usizo oluphuthumayo ukuthi kunomuntu oselimele endaweni ekanje, ngicela ukuthi bayomsiza.